Akukho mntu mdala kakhulu ukufunda into entsha, kwaye akukho ndlela imnandi yokuphila kunokukhupha unxunguphalo usemanzini. Ingabanceda kakhulu empilweni, engqondweni, kwezokhuseleko nasekuziphatheni kamnandi. Kungenza ubomi babo bube nemincili obuyimfuneko kwinqanaba lobomi apho abantu abaninzi baziva ingathi ubomi buye bothula.

Umthetho omtsha, ibhonasi yeqela elidlala ngendlela enobuqili nentshukumo ecacileyo, creative pay bonus. Kutheni ndingongeza lo mthetho? Ukukhuthaza umdlalo wokuzonwabisa kunye nobuchule. Ukutsala abalandeli abaninzi, ukubuyisela ingqwalasela kwimidlalo enentshukumo enomgangatho. Ukukhuthaza kumaqela asemancinci.

Iiholideyi zoluntu zingaphezulu kokuphumla njee. Zize kulungisa, zize kusondeza, zize kukholisa. Ndizisebenzisa ukuze ndiphile, ndonwabe ndiphuhlise ubomi bam, kwaye ndibulele ngobom obukhoyo.

Ngokoluvo lwam kuyenzeka kwaye kungaba luncedo ukuba imisebenzi yokuzonwabisa ingaguqulelwa ibe yimithombo yemali, kodwa loo nto kofuneka yenziwe ngolwazi, ubulumko kunye nokugcina uthando lwenene yomsebenzi lowo.

Njengomntwana oneminyaka elishumi ndiyazama ukulinganisa umsebenzi wesikolo nomdlalo. Ndixabisa ukudlala phandle nabahlobo ngoba kuyandinceda ukuba ndonwabe kwaye ndibe sempilweni. Ndithetha nosapho lwam, sifunde kunye, sihleke kunye sonwabe.

Umsebenzi wokuzonwabisa endiwuthandayo lixesha lam lokuba ndiphumle, ndicinge, ndiphilise intliziyo kwaye ndonwabe. Ukubhala akusosifundo kum, yindlela yokuphila, yokuphefumla, yokuziphatha kakuhle.

Ewe, ngokoluvo lwam ukuthatha inkxaxheba kwizinto zokonwabisa kunenzuzo enkulu kakhulu, hayi nje emzimbeni kodwa engqondweni, entliziyweni nasempilweni yonke yomntu. Masithi nje imisebenzi yokuzonwabisa ngathi liziselo elinika amandla abantu. Litya thomalalisa, lihlaziye kwaye libuyisela umntu kuye.

Ewe, ngokolwam uluvo ukuzilimela igadi kuyakwazi ukuqwalaselwa njengomsebenzi wokuzonwabisa osempilweni. Kuba akukho lula nje kukonwabisa kodwa kuphucula umzimba, ingqondo kunye nomoya womntu.

Ewe, ngokolwam uluvo kukho izinto ezibalulekileyo kakhulu abafundi abanokuzifunda ngokuthatha inxaxheba kwezemidlalo. Ezemidlalo azincedi nje kuphela ekomelezeni umzimba, kodwa zifundisa izifundo zobomi ezinzulu nezincedayo kubomi bonke.

Umthetho endiwongezelelayo umzuzu wexesha lomdlali, player cool off time out. Umthetho uthi iqela ngalinye linelungelo lokusebenzisa ixesha lokuzola elinye, cool off time out, elingade lidlule imizuzu emibini kwisigaba ngasinye somdlalo. Le timeout yenzelwe ukuqokelela iingcinga xa izinto zingahambi kakuhle, ukutshintsha isicwangciso, ukuvumela abadlali ukuba bayiphumze ingqondo kancinci. Ukuphelisa ingxamiseko ephuma kukuxinana kocinzelelo.

Njengomzali ukuthatha inxaxheba kwimidlalo yesikolo ngumsebenzi ongaphezu kokubakho njee. Ngokubonisa uthando kokwakha umntwana kwaye kukwakha uluntu oluxhasayo. Ndiyavuya kakhulu ukuthatha inxaxheba kuba ndiyazi ukuba oku kubalulekile ebomini bomntwana wam.

Ngokwam ukuba ndinethuba inkxaso kunye nomzamo ongaguqukiyo ndingaba ngumdlali wombhoxo olungileyo, nditsho oku kuba ndisebenza nzima kwaye ndingumntu omamelayo. Ndiyamamela umqeqeshi, ndingamamela ndithobele imithetho ngokulungileyo. Ndingabathobela nabanye ngoba ayisukuba kufuneka uba sithobele umqeqeshi kuphela, but kulungile okokuba sithobelane sonke so that sibeyi timu estrongo. So, ndiyakholwa okokuba ndinganguye umdlali wombhoxo olungileyo.